Ngwanaka lona mehleng ya ha jwale, le dula le bapalla phone-ung le ikwalletse ka tlung. Tjhe rona mehleng ya rona ne re ipapalla dipapadi tsena tsa setso. Re dule re ka ntle, re ipapalla kgati, re ipapalla diketo, re ipapalla dibeke. Ka nnete hi le monate hampe ka nako tseo tsa rona tseo.

Mehla ha e sa tshwana le pele, moo bana ba bapala ka ntle. Ha jwale bana nthwe le ngwe ba dula ba e etsa mona phone-ong. Jwale rona re le batswadi re na le boikarabelo ba ho re, re kgothaletse bana ho re ba kene dipapading. Ho tloha ba sa kena sekolong tlase, tlamehile re ba kgothalletse ho re ba kene dipapadi hobane, dipapadi tsena, ha se di papadi fela. Ba bang qetellong ya bona ba fumana mesebetsi, ba bang e ba dikgalala tsa bolo ka yo na nthwena ya papadi. Re le batswadi ka nnete tlamehile re kgothaletse bana ho ba kene dipapading.

Re Lebohela ha le fihlile batho ba lefapha, eya bomme le bo ntate rona ntho e re llang haholoholo ka yo na. Re hloka lebala mo re tla ikwetlisetsa teng. Lebala lena la teng re kopa letle le be le bojwang, ho re re kgone ho ikwetlisa mo ho leng hantle. Re hloka le plek-e mo e tla reng hare fihla, re hlobole phahlo tsa hae, re tle re apere phahlo tsa ho ikwetlisa. Re ka leboha haholoholo ha re ka fumana ntho tseo tse pedi tseo.

Tlohong bana ke tlo le ruta ho bapala morabaraba. Ha re bapala mo, tlamehile re be babedi ho re re kgone ho bapala hantle. O ba le kgomo tsa hao, ke ba le kgomo tsa ka. Mona o sebeletsa ho re ketswe lebaleng, le nna ke sebeletsa ho re ke tswe lebaleng. Papadi ena e batla o nahane, o be le maqheka ho re o tlo kgone ho hlola.

Papadi ena ya hao sesa, ke papadi e re e ratang haholo mona Afrika Borwa. Bothata ke ho re ha re na matamo a maemo a hodimo. O ka fumana a re nang le ona matamo a maemo a hodimo a mmalwa. Jwale ha re batla ho hula batho ba mose, re tla tlameha ho re re tsepamise maikutlo ho oketseng matamong ana a maemong a hodimo. Ho re batho ba na ba tlabe ba batle ho tloha mona Afrika Borwa ba tlo sesa le rona.

Ha ntse ke shebile marangrang mo, ha ho tluweng tabeng ya ho ikwetlisa. Tjhehe, ha wa hatiswa ka ho lekaneng. Empa ntho tse ding o tla fumana ha o kena fela marangrang, letsheare lena le ka fela o ntso o bona ntho tse ngata, empa e na ya ho ikwetlisa o sa e bone. Jwale ha re ne re ka fumana batho ba na ba tsebahalang, ba ke ba e mathisa taba ena ya ho ikwetlisa. Ba ke ba e mathise taba ena ya ho ikwetlisa, ba e behe ka pele pele hoba ke bona bo e leng batho ba shebang ho bona ntho , ka ntho tse ngata.

Dikolong tsena tse ka toropong tse patalang, mananeo a bophelo bo botle a mangata hona hona. Empa ha o tla dikolong tsena tse, tse sa patalweng. Haholoholo mona ka makoisheneng, Tjhehe mananeo a bophelo a fokola. O ka fumana mohlomong bolo e teng, le teng bolo e nono o ka fumana ha se ntho e beuweng ka pele pele. Jwale hake tsebe na mmuso o ka etsa jwang ho re o thusetse haholoho kolo tsena tse sa , tse se nang boiphihlelo ho re le tsona di be le mananeo a bophelo dikolong tsa bona.

Nnete ke swabile nko ho feta molomo, ke ketso ena e le e entseng. Tabeng ya pele tlhodisano ke tlhodisano, ha o hlotse o hlotswe. Tlamehile o amohele mme o kgutle o lo ikwetlisa hape hape. Ho re ha le lo bapala lekgetlo le tlang, o tsebe ho hlola. Ha hona moo tlameile o lwantsha motho e mong hobane o hlotse. E o yona ha e ya dumellwa.

Fa bo ntate mona mo re ikwetlisang teng, kannete ne re ka rata haholo jwang re le maqheku ho re, re be le mo re ka ikwetlisang re sa lefe teng. Ka ha re na le, re le batho ba nang le mafu a mangata ngata. A hlokang ho na ho ikwetlisa ho re a tle a theohe, mafu a kang tswekere, le yona, high blood. Ne re ka thaba ha re ka fumanelwa sebaka, moo re tla ikwetlisang teng re sa lefe. Ke a leboha bo ntate.

Ho bohlokwa ho re bana ba ba mmele ba mamele se buang ke mokwetlisi, hobane mokwetlisi o tswa sekolong. O tswa ruta mosebetsi o na wa ho kwetlisa, ebile ke ena a tsebang se loketseng sehlopha. Jwale ha hona ngwana a tlamehileng a re ha a mamele se buang ke mokwetlisi.